Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu ngokuba kaloku idatha kule mihla siphila kuyo inexabiso eliphakamileyo kakhulu. Ke ngoku xa inawuske iphele ndingekayisebenzisi, hayi, ndinganyembezana.

Ndisebenzisa idatha engaphaya ko-one GB ngosuku nje oluqhelekileyo ngokoba ndingumntu osoloko ebhizi esebenzisa i-intanethi kwizinto zesikolo zokufunda.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Ndandixakekile ndimaphuthuphuthu yimisebenzi yesikolo endandiyenza kwi-intanethi ngelephuthophu yam. Yaphela ke idatha kunjalo, ze ndenza amacebo okokubana ndiboleke idatha ngoba kaloku kweli xesha siphila kulo uyakwazi ukuboleka idatha kuloo SIM khadi uyisebenzisayo yaloo nkampani.

Ndiyijonga kanintsi kodwa ke kule ndiyisebenzisayo iSIM card iyaxela mzuzu mzuzu namzuzu xa ithe yafikelela kwi-percentage ethile. Kuba kaloku idatha iyakhawuleza, yile nto ndiyijonga oko, iyakhawuleza ukuphela.

Ndicinga okokubana ayanelanga tu ngokokuba idatha iyakhawuleza ukusebenziseka kwaye iyakhawuleza ukuphela. Ndingathi ke ngokwesilungu ayina-value ncam.

Olwam uluvo andiboni ikhona inethiwekhi ebhetele kunezinye ndibona zifana zonke xa usiya kwinto edibane nedatha. Hayi, ziyafana.

Ngamaxabiso ayo aphezulu ngokoba kweli xesha sikulo idatha inamaxabiso aphezulu kakhulu kwaye iyakhawuleza nokuphela.

Ewe, ndicinga okokubana mhlawumbe ndingamkhomba kwaVodacom ngoba ke ifane ibe nguye obhetele noko kwezi ntsuku. Yheyi, ezinye zinamaxabiso aphezulu kakhulu!

Kukuba urhulumente angenelele athethe neenkampani okokubana idatha mayenziwe ingabi naxesha lakuphela ibe ngu-unlimited. Kwaye bathobe amaxabiso ngokuba amaxabiso azo aphezulu kakhulu.

Akho nto ndinakuyenza ndingaphinda ndithenge enye ngokuba kaloku xa iphelile iphelile.

Yheyi, mhlobo wam! Ndithe ndisebhizi ndisenza uphando kwi-intanethi yavele yaphela loo datha. Ndithetha nje ngoku ndixhalabile ngokuba kaloku bendingekagqibi nokwenza umsebenzi wam wesikolo. Andiyazi yinto esiza kuyithini le kweli lizwe loMzantsi Afrika siphila kuyo lale datha inexabiso eliphezulu kangaka kwaye ekhawulezayo ukuphela. Hayi, andiyazi! Ndithetha nje ndixhalabile ngoku.

Ngokolwam uluvo, hayi, andiqondi okokuba ingaba ukhona umgaqosiseko osekelwe ekujongeni amaxabiso ngokuba okokuba ebekhona ngekungenje.

Endithi ndizisebenzise ngenyanga ziba ngamakhulu amabini anesihlanu eerandi kwaye ndizisebenzisa ekwenzeni imisebenzi yesikolo xa ndisenza uphando kwi-intanethi.

Ndingamxelela okokuba ahlaziye isimatifowuni sakhe okanye asondele kufuphi nerutha xa efuna ukusebenzisa iWi-Fi ke.

Ngokolwam uluvo ndicinga okokubana idatha ayifikeleli ncam ebantwini baseMzantsi Afrika ngoba kaloku inexabiso eliphezulu kakhulu. Kusekho abantu abayisokolayo ngenxa yexabiso.

Ibachaphazela kakhulu ngokuba kaloku idatha inexabiso eliphezulu kwaye imali ayikho ncam ezilalini. Kwaye ke baphinde ke bacinezelwe kwa yinethiwekhi ngokokuba iyasokolisa.

Ibachaphazela kakhulu ngoba bagqibela ekubeni bengakwazi ukusebenzisa i-intanethi ukuze bakhangele imisebenzi ngenxa yamaxabiso edatha athe axhoma kakhulu kweli loMzantsi Afrika. Loo nto ke iba ngumqobo kubo ngokuba kaloku imisebenzi eminintsi seyipapashwa kwi-intanethi ngoku. Xa ke ngoku ixabiso ledatha lixhomile bengakwazi ukufikelela kulo, loo nto iyabachaphazela kakhulu.